Ke ka bua gore, tlhwatlhwa ya data e ke e dirisetsang mo kgweding e e fitileng, e ka nna diranta di le one hundered and twenty, ka gonne ke reka data beke le beke ya thirty ranta, e o e ntsayang matsatsi a le supa. Mme e e ka tlhwatlhwa e e kwa tlase thata fa motho a batla go e .

Mo malatsing a segompieno go bonolo e le tota, ka gonne data e ya rekisiwa le mo mabenkeleng. A ka ya kwa lebenkeleng a fitlha a ba bolelela gore o dirisa network-e efeng, o batla data ya bokae, mme go e tsenya go kwadilwe mo pampiring ya yone, data kgotsa ya airtime.

Ke dira netefatso ya gore ke timile hotspot-o, le gore fa ke fetsa go e dirisa, ke a itima data, mme ntle le moo, ke dira netefatso ya go efoga mafaratlhatlha a botshelo a a njelang data.

Ee, nka kgona go mo romelela. Ke tshwanetse go kwala one four seven, ke be ke e founela, morago ke be ke tobetsa eight gore ke tle ke kgone, morago ke tobetse dinomoro tsa gagwe tsa letheka, mme morago ke kwale gore ke batla go mo romelela data e e kanang-kang, mme morago foo ke tlabe ke setse ke feditse.

Thulaganyo tsa data di tla fetoga, mme seo se tla ama matshelo a rona. Ka gonne mo matsatsing a segompieno, data e tlhwatlhwa e e kwa godimo, mme seo se ya re amang re le baagi.

Ee, ka gonne tiriso ya mogala wa letheka mo baithuting e ka nna mosola e le tota. Baithuti ba ka kgona go research ditlhokego tsa bone tsa sekolo le go ka ithuta mo go one mogala wa letheka oo, mme seo se ka isa boithutelo jwa barutwana kwa godimo.

Tlhabologo e e tlileng ka thekenoloji ke e ntsi, mme fa ke leba AI, ke na le go ipotsa dipotso di le dintsi, gore go kgonega jang gore AI e ka kgona go go direla sengwe le sengwe, e dirilwe jang, ke dilo tse di feng tse di dirisitsweng gore go tle go nne le selo se se bitswang .

Seo se dira gore go nne bokete gore batho ba ka batla tiro, ka gonne ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, ga bana madi a gore ba ka di reka, gore ba batle tiro mo inthaneteng.

Nna ke dirisa data ya LTE ya Cell C. Ke e reka ka di thirty ranta, mme e tsaya matsatsi a le supa. E dira for internet-e e yotlhe, mme gape e tlhwatlhwa tlase e le ruri.

Ke data e e ka lekanyetswang gig-e di le legolo, mme nka rata fa e ka tsena fa kgwedi e simologa.

Five G e ka tlisa dipharologano di le dintsi, mo e leng gore e-e tshepisa e ka nna e a direla ka bonako go na le thekenoloji e re e dirisang mo malatsing a segompieno. Mme seo se ka tokafatsa matshelo a rona e le tota.

Ke reka mowa, mme ke fitlhe ke reke data morago ka mowa o ne oo, mme seo se botoka tota-tota ka ditlhwatlhwa, ka gonne ditlhwatlhwa tsa go reka mowa, mme o reke data ka moo di kwa tlase e le tota.

E tlisa pharologano e ntsi tota, mme e dira gore ba ithute e nne ba tlapa, ka gonne e tlabe e ba direla sengwe le sengwe.

Thekenoloji e gola ka gonne go diriwa lefatshe gore le nne botoka, le dilo di le dintsi di diragale botoka, go seka ga nna le matsapa gore di diragale.